Tse ding tsa dipapadi ke tennis, le netball, le rugby, le volleyball, ke tse ding tsa dipapadi tse bang dia bapalwa dikolong ke bana ba sekolo.

Mmuso o ka thusa baahi, ka dibaka tse bang di buleile hore ba kgone ho bapala dipapadi tsa bona, ebe ke moo mo e bang o ba fa tulo hore ba kgone ho bapala.

Papadi ena ya ho sesa e ka hula batho ba tswang mose, ha e le hore ho etswa tlhodisano pakeng tsa Afrika Borwa le mose ho tswa ho lewatle. Ke yona ntho e ka thusang hore batho ba tswang mose, ba rate papadi ena.

Nna ke lakatsa ho roka bophelong ba ka, haholo jwang hobane rea bona hore diaparo batho ba di rata ene diphahlo tse rukuweng di ntle. Ha o bona ena wa kgahlwa, e ngwe le e ngwe e tennweng ke motho wa kgahlwa kea o rata moroko haholo.

Tloweng re tlo bapalang dikarete. Disete ngwana ka, tsena ke tsa hao, tsena ke tsa . Betsa, re bone a tla hlola tshintshi, taeman, heart ke tsa hao o nkile. Ha re qeta re tswela pele, ha re tswele pele le hape. Yes o nkile le wena ke tsa hao.

Nna ke rekile tracksuit, ka reka le ya sehlopha sa ka, hobane kea se rata sehlopha sa ka hle.

Ke tla qala ka ho ikopanya le batho ba seng ba e na le tsona di-gym, e leng kgale ba di tsa. Ke kope malebela ho bona hore na ho etsuwa jwang hore ha o batla ho iqalla, ke etsa jwang le temana ya ho patala ke tla fuputsa hore na ebe batho nka ba patadisa bokae. Ha rena ha motho a le gym-ing o tlameha ho patala bokae, mohlomong ka hora kapa ka metsotso eno a leng gym-ing, ke yona ntho e ke tla etsa eno.

Seo nka se etsang hore papadi ena ya cricket, e hule batho ba tswang mose ke hore rona re le baahi ba Afrika Borwa, re etse tlhodisano le bona batho bana ba tswang mose hore le bona ba e bone hore e monate papadi ena cricket, ke hona ba tla e rata le bona.

Ke rata sebapadi sena hobane ha se tshwara bolo, ke sentse ke tseba hore eya palong ebe e ya kora.

Bohlokwa ba ho ba le moeletsi dipapading, ke ntho e ntle haholo hobane moeletsi o tla le bontsha hore na ho batjalwa ha jwang, le ha diphoso di le teng o tla di lokisa. A tsebe ho lokisa le moo ebang le a fosa teng, ke ntho e bohlokwa haholo.

Ee, re shebella mmoho le bona ka tlung bolo. Ha sa ka se hapile se hlotse ke etsa modumo ono wa ka ba utlwe bohloko, le nna haeba ke sa bona se hapileng e ba bona ba etsang modumo ono ba o etsang le nna hee ke utlwa bohloko bo no bo ba utlwileng ke ntho e jwalo.

Nka bua ka yena mokwetlisi wa ka wa nako e fetileng, ebile mokwetlisi ya hlwahlwa haholo mabapi le sport. O ne a rata sport ka pelo ya hae kaofela ene o ne a etsa ntho tse ntle ka mehla le matsatsi le diphoso mo etsang phoso, o na sa nke lehlakore ona o jwetsa hore o phoso mo leng phoso teng. Ebe wena wa itokisa le yena a o thusetse ho lokisa ka nnete ke mokwetlisi a na le hlwahlwa haholo.

Yoh ka mokgo ke thabileng ka teng ha le ka tseba, re thabetse thuso e re ile ra e fumana mmusong ka baka la hobane, sehlopha sa rona se ne se dutse se tswela pele ka mehla le matsatsi. Ha ho le ka mohla moo re ne re hlolwa teng, re ne re hlola dihlopha tse fapaneng ka mehla le matsatsi. Ka mo re lebe ho yo kopa thuso mmusong ya re thusa le rona ka ditjhelete hore re tsebe ho ntshetsa sehlopha sa rona pele.

Ke hanana le sena se bolelwang. O ya tseba ha o rata sport e tswa botebong ba pelo ya hao le ho inehela, o sebetsa ka matla ho fapana nna le hore o ikwetlise ka disebediswa. Ho tla tswa hore na ho win-a wena kapa ho win-a ya ikwetlisang ka disebediswa monono ka matleng a hao ka moo o sebeditseng ka teng.

Kenya ke yona e leng sera sa ka dipapading. Yoh e ya bapala, ha e bapale ka nnete, ha e senye nako e bapala o bone le wena hore mona ha ona nnyei boikarabelo.